Njengoba sekukhona ama-YouTube, nama-Spotify, kuyasiza kakhulu for abantu abemiculo, ngoba imiculo yabo uyakhona nokuyimamela uphesheya, akusafani nasekucaleni ukuthi kumele uthenge i-CD lomculo.

Kumele abantu bama-brand bathole abantu othandwa yintsha kakhulu, wuye umuntu ozowenza ukuthi ithengiswe lento le i-brand ebonisa ngayo. Kutholakale umuntu ogcwele kakhulu kule zinto zomakhalekhukhwini, abo-TikTok, abo-Facebook, nabo-Instagram.

Hhayi, indlela ukuthi yena ezinceda, ukuthi ayekele ukufaka izinto ku-social media ezizokwatisa abantu.

Kungadinga ukuthi uphoste kuma-TikTok, nakuma-Facebook, ukuthi uzawuyenza umcimbi, abantu bazobona lapho. Ama-TikTok, nama-Facebook, yilapho abantu ababona khona imicimbi babamane baye ngobuningi babo.

Ngingazama ukuthola umuntu owaziwayo emphakathini and othandiwayo. Ngisebenzise yena, ngoba wuye umuntu ozokhona ukuthi angisize ukuthi umsebenzi wami uhambe kahle, ngoba abantu bayamthanda.

Ama-social media, aludingi umuntu onenhliziyo encane, umuntu ozoshesha akwate. So, if wena ubona ukuthi ukwatile and bayakugwara ngento onayo, ongakhoni wena ukuyitsheyintsha emzimbeni wakho, ngcono uhlale ungawasebenzisi ama-social media.

Abantu uma beqala ukubona ama-smartphone, bajabula ngoba babona ukuthi inakhamera, iyakhona ukushutha iy'thombe, nokuthi uyakhona ukudlalisa u-music. So, yavela yajabulisa abantu abathengayo kakhulu.

Smartphone ancedile kakhulu abantwana. Ayabanceda ngezinto zesikole, ukuthi inkinga kusuke bangasazifundeli bona, sebakopa khona, basebenzisa i-AI ukuthi bathole iy'mpendulo, ama-answer.

Abodokotela basebenzisa i-Google ukuthi bafake into isifo ama-symptoms wakho. Then i-Google yiyo ekhona ukubatshela ukuthi lo muntu lo uphethwe yisiphi isifo.

Ngacela ukuthi abantu abasebenzayo bangasebenzisi umakhalekhukhwini ngesikhathi somsebenzi, ukuthi basebenzise umakhalekhukhwini wabo ngesikhathi sabo sokudla, noma bawusebenzisa ekhaya. And ngibacele ukuthi bangashuthi iy'thombe, noma amavidiyo, ngoba bangafaka kuma-social media, abantu bagcine babona izinto ekumele bangazenzi.

Bafundisa ukuthi bangakhulumi izinto ezizozwisisa omunye umuntu ubuhlungu and bangayenzi izinto eziyenza abanye abantu ukuthi bakwate.

Ukusebenzisa ama-smart tracking device, kungakusiza kakhulu ukuthi ukhone ukusetha isikhathi for izinto ozoziyenza ngokuthi wazi ukuthi okay, uzowazi nokuthi uhambe isikhathi esingakanani, ugijima isikhathi esingakanani, nokuthi inhliziyo yakho isasebenza kahle na.

Abantu abasebenzisa uma i-social media abayihloniphi imithetho bonke. Bakhuluma noma yini, noma ngasiphi isikhathi abasifunayo.

Qala engingayibuza ngingafuna ukubona ukuthi ingane yami yini lento eyibhalile or utheni kuma-social media ukuthi bamusukele, ngoba angeke bavele bakusukele nje ungayenzanga niks.

idatha kushibhile, nokuthenga i-airtime, ngoba uyakhona ukuthi uthenge idatha le-four hundred, ozolisebenzisa inyanga yonke, ngapha i-airtime angeke ikhone ukuhlala, ye-four hundred, inyanga yonke ukuthi uyisebenzise, uchubeke ulokhu ufonele abantu. So, ukuthumela imilayezo yama-WhatsApp itshibhile yona.

Kubalulekeka kakhulu ukuthi emsakazweni wakulendawo leyo ukhulume ngezinto ezenzakalayo endaweni, ngoba abantu abaningi, futhi kakhulu abakhulile, abanawo ama-smartphone ukuthi babheke ukuthi yini into eyenzakalayo and enye into, abantu basanokufonela kulo msakazo loyo ukuthi bakhulume ngeyinkinga abahlangana, abahlangabezane nazo.

Yebo, ukhona umuntu engimtholile omusha oculayo, igama lakhe , ngamuthola ngibhizi ku-TikTok, kodwa naku-YouTube, naku-Spotify, u-muisc wakhe uzawuthola, ukhuluma kakhulu ngezothando. The ngendlela engibona ngayo ngathi umuntu ozwe ubuhlungu kakhulu.

Mina into engijwayele ukuyenza ngisanokusetsha phezulu ngibhale music. Kunendawo ebizwa yi-chat, kusanokuba nama-top ten weviki, noma, wenyanga. Lapho yilapho kunemiculo emisha khona.